Ee kgolong ho yo bapala dipapadi, ke ithutile hore motho ke motho ka batho. Ke ithutile ho ho arolelana le bana ba bang. Ke ile ke tsona di ditsebo tsa bophelo tseno tse motho o leng wa ithuta tsona, wa ithuta hore ntho engwe le ngwe e na le nako. Kajeno ke nna hosane ke wena, ka ithuta le hore hlompho hore motho o mong o tlamehile hore mo hlompe hore le ena kgone ho hlompha. Mme nka kgothaletsa batjha ho bapala di di papadi dikolong di hlile di di ruta motho botho. Di ruta motho karololano le hore na le shebana jwang.

Ho papadi e bitswang debate ke yona papadi e nang le matla haholo hore ka kgutlisetswa dikolong tsa rona haholo tsa batho ba batsho hobane e ruta motho ka puo, e ruta motho le ka moaparo hore na motho o tlamehile a itshware jwang. E ka thusa haholo batjha ba rona ha ba se ba le mane e ntlheng tsa o lo batla mesebetsi motho ha tloba le bothata ba ho ba ka hara interview. Mo a botswang dipotso mohlomong ka bo yena kapa tlamehileng ka bo yena tlamehileng a itlhalose hore yena ke motho a jwang.

Ke nahana hore ka nako tse ding batswadi ba be ba na la matswalo. Batswadi ba be ba na la matswalo, hobane makeisheneng a rona ho so ho etsahala dintho tse mpe haholo ho batswadi ba ba hore ba tlameha hore nako e kgolonyana ba bona moo bana ba bona ba bapallang teng. Ee bo ha rena le bo stadium, moo re kgonang ho tshwarella tsa papadi teng e bona ba teng bana ba banana fela ha ba bangata ha ba bangata ka nnete. Ke ntho e tlameileng e shejwe ka leihlo le leng eno mohlomong ho ko ho tsamaye ka hara Motse. Batswadi ba hloka ho ba le tshepo hore motho a tle ka tlung a tlo batla ngolwana hae a tsebe ho tshepa motho eo pele mohlomong ke hona ba tla kgona ho ba lokollela bana ba banana.

Tjhe, sekolo sa rona se boemong bo botle haholo. E bile ee se ka kgona le hore se tshware se amohele baeti ho tlo tshwarelwa di papadi sekolong sa rona.

Ke ile ka bana le setifikeiti sa elyona papadi ya debate, ka bana le setifikeiti sa papadi ya bolo ya matsoho, ka bana le setifikeiti sa ho binela choir-re ya sekolo sehlopha sekolo sa mmino. Di katleho tsena dile tsa nthusa haholo ha ne ke qala ho batla mosebetsi hobane ke dintho tse ding tse shejuwang mothong hore na maitshwaro a motho a jwang. Le ha o kaba wa hlalosa empa ha hona le dintho tse support-ang hore na o motho ya jwang ya nang le tjantjello kapa phepetso e itseng na. Di thusa hona hona moo.

Tjhe, ke bone e le papadi e e kgonneng ho re kopanya jwalo ka ma Afrika Borwa, e re se re sa kgethe mmala rese re sa kgethe puo ke yona nthwe kgolo eo. Lerato la ka hara papadi eno. Tjhe ka nnete ho bonahetse hore ha hona papadi e seng monate ha ele hantle. Ha hona papadi e seng monate ha fela e thotse beng ba yona ba ratang bae tsebang. Tjhe ka nnete le rona re bile le lerato ra ba ra bona ntho e re qetetse kgale ka hara Afrika Borwa. Ra bona setjhaba se kopane se sa kgethe mmala se sa kgethe puo e leng nthoe kgolo, e leng ntho e bile monate haholo. E re kopantse papadi ya ya rugby ka nnete, e re kopantse.